Le utlwisa bohloko ha o patetse tjhelete tse ngata for router hore o thole hore o bua le batho marangrang ene ba kgona ho o thola. Ebe jwale ka mora ho patala, ha o kgone ho thola, ho bua le batho ha ona ntho o kgonang ho e etsa ka taba ena. Ke hore feela ke nke founu, ke founele beng ba company eo e ke e patallang for internet-e le Wi-Fi. Ba nhlalosetse na why hona le bothata ba hore nka thola batho mona marangrang?

Mekgwa e mengata hampe ya ho shebella difilimi founung ya hao. O ka ya play store wa download-a App e bontshang hore o ka shebella di-movie o sa patale tjhelete. Kapo o ka ya YouTube-ung wa shebella di-movie tseo o batlang ho di shebella. Ene di-App di mefutafuta tse ka o thusang hore o shebelle difilimi founung ya hao.

Motswalle, ka di-fifteen-e tsa kgwedi e tlang ka eight' o clock, series-e e ntjha e tlo qala ena le di-episode tse pedi. O itukise, hle re itukisetse ho lo shebella di-series-e tseno. O reke di-popcorn-a, o reke dintho tse tlo etsa re enjoye di-series-e tseno. Ke ao jwetsa motswalle, re be ready re emele di-fifteen-e tsa kgwedi e tlang.

Ke qeta ho reka data ho lona mona e hana ho kena founung kapa le ha eba e kene, ha ke kgone ho e bona. Ke kopa le nke founu le shebe hore na e kene kapa ha e ya kena? Haebe ha eyo ka hara founu, ke kopa le nkenyetse e nngwe e sebetsang. Ha le sa kgone, ke kopa tjhelete ya ka le e kgutlise.

Setjhaba sa heso sa Afrika Borwa, mona moo ke emeng teng mona mo re sebetsang teng. Mmuso o re thusitse ka ho re fa Wi-Fi ya mahala hore le kene marangrang le etse research-e, le ithabise ha le le mona ntse le emetse hore re le thuse ka ditaba tsa . Jo! Enjoy-ang, le dule fatshe, le shebe taba tsa lona tsa marangrang. Ba etsang di-research-e ba research-e, le tlo e fumanang mona fela. Empa ha le tswa ka hara jarete ena ya diofisi, e ya fela taba ya teng. Wi-Fi ya teng ha e sa tshwara, ha ho sa etsahala niks-e. Enjoy-ang.

Ntho e ka etsang hore re fihlelle tharollo ya hore na mohiri o tlo tloha jwang masoba a ka a ? Kore feela pele a kena a tlotla hira, ke mo jwetse ke re ha o tla le satellite ya hao o tlo phunya ntlo ya ka, o tsebe hore mohlang o tlo ntsha tsa ka. O tlo kiba mono moo wena o phuntseng ka tjhelete tsa hao. Ene ha eba ha o tlotla o utlwisisa taba eo, ha re tlo utlwana nna le wena. Mohlang o tlo tsamaya ketlo e nka yona satellite eo ya hao hle ke siye hona mono ha feela o sa kgoneng ho kiba masoba, motho e mong a tlo hira hape ae sebedise. Kapo o reka band o tlotla o kiba mono, o bo pente pele o tsamaya.

Baby? hai! Ho rough motho wa Modimo. Kgwedi ena e tlang ka lapeng ka mona, motho a i-one ke ena a tlo reka data e ngata, enwa e mong so tla reka ya hore feela a thole melaetsa WhatsApp-ong. Hobane jwale re fumana hore ena ya data e ya nyoloha. Tjhelete ya teng ene ha e kgone hore e re thuse kaofela re le tjena hore e tlise tjhelete ena. So ne ke nahana motho wa ka hore a le mong ebe yena feela a sebedisang data, e mong a thole melaetsa, enwa o tla sebedisa data hore a etse dintho tsa mosebetsi . Re kebe ra e kgona kgwedi e tlang. Wena ono reng baby?

Nthwe nka ke nka kgona hore letsatsi le fete ke sa e sheba ka founu ya ka, ka mohala wa ka wa thekeng. Ke di-video tse qabolang founung. Ke tlameha ke shebe e le nngwe e tla hlapholla hlooho ya ka, ke utlwe hore ke hlaphohetswe. Ebe di-email-e, ke tlameha ho di bala, di bohlokwa for batho ba batlang mesebetsi le nna.

Hai girl-e, hona le ntho e ntjha morao tjena ya technology e bitswa AI. Ebe mefutafuta, e nngwe eo ngola buka, e nngwe eo fa dikarabo, e nngwe eo batlang. Ena ya ChatGPT e ka o thusa hore ha o ngola CV ya hao ya mosebetsi, eo ngolle cover letter. Le dinthong tsa sekolo e ka o thusa ho etsa research-e tse hantle hore o tsebe ho thola hore na o bua kang for presentation ya hao? Wena tsamaya o lo shebana le App eo. E tlatla eo thusa ka dintho tse ngata wena ngwaneso.

Ha ke o hlalosetsa ka di-subscription-e ke ha eba hona le ditaba tseo o batlang ho di bala kapo video o tlamehang ho e sheba e tsamayang le dintho tsa internet-e. O tlameha o patale kgwedi le kgwedi kapo o kgethe ntho ya ho patala selemo kaofela ebe o sontso o shebella dintho tseo mahala. Hore o di shebelle kaofela dintho, o tlo tlameha hore o patale. That's why e bitswa di-subscription.

Company tse ding, mosebetsi wa tlohelwa, ho wa enngwa ho emelwa hore loadshedding e kgutle, motlakase o kgutla ho tsebe ho thuswa batho. Empa dinthong tse bonolo tse tshwanang le ho tlatsa bo difomo, kapo e sebedisang Wi-Fi e nyane, kapo data e nyane. Motho o sebedisa personal data ya hae ho thusa batho mosebetsing ho fihlella loadshedding e ka kgutla.